Ngezinsuku ezikhethiweyo njenge-Heritage. Ila ongaqoka khona izimpahla zakho zesiZulu ngoba kwenye indawo kunendlela okugqokwayo ngayo ikakhulukazi emsebenzini. Angeke uqhamuke usufake isidwaba kodwa kuvumelekile nge-Heritage ukuthi wonke umuntu agqoke ngendlela yosiko lakhe.

Bayayindlala indima yabo ngokuthi bayakhuleka, babanalo iqiniso bayakwazi ukukhulekela abatwana. Bayakwazi ukunika amanzi akhulekele uma abanye abatwana benezinkinga.

Linomthelela omuhle ngoba abantu abaningi kulula ukuthi bakhulume isiZulu, ngisho laba abakhuluma isiNgisi kuba lula ukuthi bakhulume isiZulu.

Umkhuba okhumbulekayo ukuthi abantu besilisa kumele baziphathe kahle. Kumele basokwe, kumele benze izinto ezi-right ezilungileyo phambi kwabatwana babo. Akumele beshaye abantu besifazane.

Ngingalamukela ipuleti ngenjabulo and ngingakudla ukudla ngoba ngabe bangimemile and bangiphakele ngothando. And kungamele ngihloniphe umuzi womuntu nesimemo.

Abakhongi bafika bame esangweni, bamemeze bebiza izithakazelo zakubo kwentombi. Bame baze bamukelwe esangweni, abaveli bangene bengashongo abakantombi ukuthi sacela bangene. Or benze okumele kwenziwe ukuze bavumeleke bangene ngaphakathi.

Engingakwenza ukuthi ngingacela umphakathi ukuthi ukwazi ukusiza la abangakwazi khona ukukhulisa kahle umfana. Ngenxa yezimo ezithile naye egcine efana nabanye abatwana and ejabulile.

Kwaba kuhle ukuthi kushintshwe ukuqamba amagama ngoba kudala babeqamba amagama bebhinqa umakhelwane or umuntu angazwani naye. Igcina ingane isikhula ibizwa ngalelo gama.

Inguquko ebekhona ngokukhulisa abafana ukuthi ngesikhathi sakudala abafana babeyalwa beya entabeni beyolusa izinkomo. Manje abafana sebehlala ezindlini, abanye bame emakhoneni babambe inkunzi. Sebeyaphuza and abasashawa njenga kuqala la okwakuqine khona isandla.

Ngazizwa ngizithemba nangokuziqhenya ngoba ngakhuliswa kahle, ngayalwa njengendoda. Ngatshelwa ukuthi sengikulesi sigaba sengiyindoda ikuphi okumele ngikwenze, ikuphi okungamele ngikwenze.

Iyagqugquzela ngokuthi sisuke siyimbumbe, sibambene, sicula amaculo okujabula. Akekho osuke ecabanga izinto eziseceleni. Sicula onke amaculo amahle sigqoke nomfaniswano.

Kubaluleke kakhulu ukufuya izitshalo emphakathini ngoba asikho isidingo sokuthi ugibele uyodolobheni uyothenga izitshalo. Uyakwazi ukubeka imali yakho wenze ezinye izidingo.

Uma wenza izinto ezibaziweyo kudingakala usebenzise iplangwe, kudingakala nomuntu okwaziyo ukwenza umsebenzi wezandla.

Engikukhumbulayo kusukela ekukhuleni kwami amasi, namanje ngisawadla ngoba amnandi. Amunandi kakhulu futhi uma kushisa ilanga.

Ayingiphathi kahle neze indaba yokuthi sekumele kuthengwe ukudla okusheshayo ubuye uzokudlela ekhaya. Ngoba akunayo impilo lokho kudla okusheshayo and iningi lakho kunama-chemicals. Akuwulungele umzimba womuntu.

Ukwazi izingoma zomdabu, umculo wangasekhaya ngoba kukufundisa ukuthi nihlangana kanjani, nibumbana kanjani njengesizwe saleyo ndabuko. Nemaculo akudala ayafundisa, amanye ayachaza ukuthi nakhula kanjani, amanye anomlayezo.